Tshe tshavha tshi sa takadzi nga u shumisa ṱireni ndi ndi vhugevhenga ya vha ho ḓala ṱirenini ngori wa u tshi robiwa nga ngomu ṱirenini nga maanḓa maanḓa kha shango ḽa hangei fhasi Kapa vhukovhela, fhedziha zwi zwi khou ya zwi tshi vha khwine na ku kiḽinele kwadzo ngori hu vha hu khou dzula vhathu hu songo kuna zwi vhea mutakalo wa vhathu khakhathini kana u sala u songo tsha tsireledzea.

Misi ya migwalabo vhathu vha thivha dzibada lune uya wana uri musi yo tshinyala metro rail ende hu na mugwalabo ho tshinya vhathu vha mugwalabo arali hu so ngo tshinya vhone ane a tea u lugisa wa wana a tshi khou bva kule lune uri a swike hafhaḽa zwi mu vhea khakhathini ya honoyu mugwalabo une wa vha hone, ngori vha tshi gwalaba kanzhi vha a gwalabela vhathu vhapo uri vha songo ya mishumoni ngori ro gwalaba fhedzi ndi vhona ungari ndi ngazwo zwi tshi dzhia tshikhala uri tshi luge nga murahu ha migwalabo.

Ndi vhona zwi zwa ndeme uri tshidimela kana zwidimela zwi swike nga tshifhinga vhalanguli vha a zwidimela vha tea u langa khwiṋe ndo sedza mutakalo wazwo zwidimela vha tea u vhona uri zwo lugela u tshimbila ende zwi ḓo swika hafho hune zwi khou ya hone, hezwo zwi fhungudza u tshinyala ha tshidimela zwa ita uri vhathu vha lenge kana zwidimela zwi lenge na na na vhone vhaṋe vhalanguli a vhe a vha swike kana vhareili vhazwo nga tshifhinga vha dovhe vha shumise tshifhinga u ita mushumo wavho ndaa!.

Ndi vhona ungari muṅwe na muṅwe ane a shumisa tshidimela u vha a tshi khou ṱoḓa u shumisa zwi zwa ndeme zwenezwo zwi vha zwi so ngo naka arali ra nga ri ri do to ṱhukhula nomboro ya vhathu vhane vha khou dzhena hezwi i tshi swika ha valiwa mavothi. Ndi vhona u nga ri tsha khwine ndi uri muvhuso kana vha ite vha zwidimela kana vhaṱhogomeli vhashu hangei tshidimelani vha ri itele zwidimela zwo vhala ri ḓiwana tshidimela tsha wani tshi thi thi thihi zwi zwi raru zwi tshi khou tevhelekana, hezwo zwi ita uri muṅwe na muṅwe a vho dzula fhasi a safe nahone ndi zwavhuḓi.

Ndi vhona vho tea vho wane uri vha sedze kana vha ṱole thikhithi kha muṅwe na muṅwe o ṋamelaho fhedziha kha zwidimela tshinwe tshifhinga zwi sala zwi tshi nga a si zwa vhuṱhongwa, ngauri vhaswa kana vhaṱhannga vha ita zwo i gova i tshi vho to takuwa phanḓa so naho u tshi khou ḓola vha a kona u fhufha vha vha kona u zwi ḓivha zwithu zwo raloho.

A zwo ngo leluwa ngori vhaaluwa a vha vhunzhi havho kha vhupo ha hashu a vha koni u vhala na uri e-hailing ndi mini a vha zwiḓivhi so zwi vha zwi songo leluwa na luthihi kha havha vhathu na u aluwa vho aluwa nga maanḓa zwi vha zwi songo leluwa na luthihi, ha na dzi founu a vha na dzo hedzi dzine wa kona u dzi shumisa iwe muswa dzine vha dzi vhidza sA dzi smartphone so zwi zwi vha sia vho hanganea uri vha itise hani for e-hailing nga nnḓa ha musi vha na muṱuku hayani ane a vha na nḓivho ya hezwo zwithu.